Fa melao e sa latelwe kotlhao e e ntshiwang e lebagane le mang kapo mang yo o sa lateleng melao mme kotlhao e ka ntshiwa jaaka kemiso mo papading eo e tsang karolo. Ke re jalo ka gore melao e e dira go thusa go laola le go thusa batho ka fao e ka kgonang.

Botlhokwa jwa dithamalakwane mo baneng, di na le botlhokwa jwa go thusa go ruta bana le go ntlafatsa bokgoni jwa bona jwa go ithuta le go akanya.

Maitekanelo a motho mo boitlosong jwa gagwe a ka fetoga kgwebo e e tswang le sengwe le sengwe se se tlisang madi go dirisa bokgoni kgotsa se a se ratang go fetola maikemisetso, boitshemolodi bo botlhokwa gonne o simolla go dira ka fao e ka kgonang motho a ka dirisa bokgoni kgotsa se a se ratang go ikatisa le go iphepa.

Dipapadi tsa boditšhabatšhaba di ka nna le maatla a go kopanya setšhaba sa Aforika Borwa ka fao se ka kgonang ka dipapadi tsa boditšhabatšhaba batho ba ka tloga pele go kgatlhegile, go lebala ka dikganyogo le dikaroganyo tse di ba lebaneng, di ka thusa gape le go aga kgotso le tekatekano gareng ga batho batsho le basweu, go tlhola diphapang go kgothatsa boitshwaro jwa setšhaba le go thusa go aga maikutlo a go rata naga le setšhaba.

Dilo tsa go itlosa bodutu tse di ka nnang tshenyo ya nako di akaretsa go dira ditiro tse di sa tlhakeletseng, go lebelela TV kgotsa founu ka metlha le go bua ka founu kgotsa go dira chat ka metlha, dilo tse botlhokwa tse o ka itlosang bodutu ka tsona di akaretsa go bala dibuka, go dira ditiro tsa mmele, go ithuta sengwe se seša gore o kgone go ntlafatsa bokgoni jwa gago le kakanyo ya gago

Batlodi ba setlhopha sa basetšhaba sa netball sa Aforika Borwa se se bitswang SPAR Proteas ba bone katlego e e farologaneng mo ditiragalong tsa boditšhabatšhaba ka pele ga go tsena mo ditiragalong tsa Netball World Cup mo Cape Town ka ngwaga wa twenty twenty-three, setlhopha se se bone kgolo mo katlegong ya bone, ka twenty twenty-two se ne sa gapa selefere mo kgolaganong ya Netball World Series le tse dingwe.

Masetlapelo a tlholego a tlhasetse naga ya Aforika Borwa mme batho ba kopana go tlamela ka thuso se se bontsha kgotso le kutlwano mo setšhabeng sa Aforika Borwa batho ba tswelele go thusana le go kgothatsa kgotsa go tekatekano.

Diphetogo tsa setlhopha di ka ama batshameki ka kakaretso le tiragatso ya bone mo setlhopheng, batshameki ba ka fetoga maikutlo a bona, tsela ya go tshameka le kgolagano ya bona mo setlhopheng ka diphetogo tsa setlhopa go fetoga ga batshameki, go fetoga ga le go fetoga ga seemo sa setlhopha.

Go botlhokwa gore bana ba kopane le batshameki ba bangwe, ba ba sa ba itseng mme ba tshameke metshameko le bone. Seo se ka ba thusa go ithuta ka bokgoni jwa go tshameka le go aga kgolaganyo le go fetola maikutlo ba ka thusega gape ka go aga boitshwaro.